Ukuphumelela kweqela lesizwe kudlale indima ebalulekileyo ekuhlanganiseni uMzantsi Afrika emva kokuphela . Itumente ngokwayo ibiluphawu olunamandla loMzantsi Afrika omtsha omanyeneyo emva kokuphela . IBafana Bafana ngokuphumelela itumente yadibanisa isizwe, yayilixesha lolonwabo ekwabelwana ngalo kunye nokudlula kwentlukwano yobuhlanga nezentlalo. Ukuphumelela kwanceda ukudodobalisa eminye imiqobo yasengqondweni eyadalwa , yabonisa ukuba abantu beentlanga ezahlukeneyo kunye nemvelaphi yentlalo banokuhlangana kunye babhiyozele impumelelo efanayo.

Emva kokuba iBafana Bafana iphumelele indebe yeAFCON bendinomxube wemvakalelo kubandakanya ulonwabo, isiqabu, imvakalelo yokufezekisa kunye nemeko yokungcangcazela. Ndiva umbono wokukhululeka emva koxinzelelo olukhulu kunye nokugxila kolu khuphiswano.

Ingeniso yempembelelo inokungacingeleki kwaye unintsi lixhomekeke kwizivumelwano zohlobo ezinokuguquguquka. Inkxaso kunye nokusebenzisana kunokungahambelani okukhokhelela kwingeniso engalindelekanga kunye nokungakhuseleki kwemali. Imakethi yempembelelo igcwele, ikwenza kube nzima ukuqhama kwaye ukhuselelo intsebenziswano ingakumbi kubantu abatsha.